Ha sehla sena sa selemo se tla fela, mme ke bone dijalo tsa rona di shwa ka sehloho ka baka la komello, kae kae tse ding tsa tsona di shwa ka baka la pula e nang hangata e etswang dikgohola.

Malome a ka kgona ho etela ba lefapha la kapo ba masepala hore ba mo thuse ka sebaka sa hae se joweng ke

Nka kgona hore ke etse mosebetsi ke thole batho ba tsebang ka tsa mehlape hore ba be ba mpe ba n-guard-ele bona. Then nna ke tla kgona hore mpe ke ba lefe ha kgwedi e fela.

Ha o pheha moroho re ya bo hlatswe ha o qeta ho kga, ha o qeta ho o hlatswa ro o kgabele ha qeta ho o kgabela tshela ka be se qetile be se re tshela letswai ha o qeta ho tshela letswai re tshele metsi. And then ho tla phehwa ho phehwe ho phehwe ho phehwe ho phehwe ho phehwe ho tloha mono ha se di butswa, so ntso butsuwe metsi ana a sa tjhele ebe se re tshela green kampo yona lebese ebe ho tloha mono hwa hantlere ka o tshola.

Ba ameha ka hore peu nou tje mabenkeleng e se e tura haholo, mme ha se e tura e etsa hore le bona ba nyolle ditheko. Hape, mafura a dikoloi hona petrol kapo diesel ke yona e bontshahala e nyolohile haholo.

Batho ba ba tlama ho rekisa ho register-a dikgwebo tsa bona le tsa di company hore o kgone ho ba molaong hore o ka kgona ho rekisa. Mme ba tlameha ba be ba le mangolo a bontshang hore ba kgwebong ya ho rekisa dikgoho then ba kgone

Mathata a kopanang le wona ko re neng neng batho ba kena ba utswe poone, kapo neng neng o thole hore tsatsi le tjhesa haholo o thole hore poone ena ha o re o lo e kotula o thola e se e tjhele mane. Neng neng kapo o thole hore pula e nele haholo, mme hoo ho etsa hore poone e shwe haebe e santane e le nyane pula ha e na haholo.

Nka di kgothaletsa hore di rekise meroho hobane meroho e

UIF-o ke tjhelete e nkuwang ho tswa moputsong wa hao e nyenyane, mme ba o behela yona ke mmuso hore ha o ka etsahala hore fellwe ke mosebetsi o kgone hore o thole tjhelete nyana mohlomong e tla o phedisa nako eo o ntso sa sebetse. Tjhelete ya teng o apply-ela di ofising tsa tsa mesebetsi ho thweng ke labour, mme mono o tlatsa ditokomane tshwantse o bo na le lengolo le tswang ho mosebetsi hore ehlile no sebetsa company-ing eno. Mme e ne e hula e UIF ba tlo bontsha hore ne e hula bokae, hore o tle ho bona hore o ka thola bokae tjheleteng o tlo e thola

Maybe o tjha haholo ka baka la tshilafatso ya tikoloho, mme hona ho etsa hore dijalo di ska etsa hola hantle.

Batjha ba ka iqalla dikgwebo tsa temo ka hore ba jale hanyenyane

Ke ile ka bona dijalo tse tse tjheleng, mme sena se la etsa hore ke utlwe bohloko haholo ho ke la bona hore tjhelete e kekebe ya ba ya lekana ho eo se ke e sebedisitse for ho etsa peo.

Tjhe ka botlalo nka hlalosa ka dirapa tsena ehlile ke nnete hobane shop-o ha e beha dirapa leboteng, e di beha tjena ho hlokomedisa bareki ka se etsahalang ka hara shop-o ka nako eo. Mme ba ke se behe ntho e nyenyefatsang kapo e sa nkeleng tokelo tsa batho hloohong, hape ke hore dirapa tseno di etsa hore motho a ele hloko o batle ka se etsahalang e ka ba tsa mosebetsi kapo dinako tsa ho sebetsa, kapo mohlomong ho na le nthwe ngwe e etsahalang ka hara shop-o maybe bo stock tacking ho bala stock-o, serapa seo se hlalosa dintho tse nepahetseng.

Mahe ana nka wa rekisa hobane mahe a sa le mangata haholo a ya bola. Jwale nka wa wa rekisa hore ke tle ke kgone ho thola lekeno.

Mmuso o tlameha hore o ntshe bonyenyane ka mokotleng hore o thuse balemi kapo bo rapolasi ba kgone ho reka meriana enana, ba ska e turisa. Hore theko ya dijo e se ka ya hodimo haholo hobane ba bang ba batho ha ba sebetse mme ho ba thatha ho bona ha dijo di nyoloha.

Nka etsa ditanka hore pula ha e na hore metsi ao a tla kgone ho kena ka hara ona mme ke reke le motjhini o tla wa hlwekisa metsi a nwa hore ke tsebe ho wa sebedisa. nthong tse bohlokwa mme tsela e nngwe hape nka e nkang ko ya dinokeng mane ke lo wa kga teng kwa tshele ka hara ditanka tsenana mme ke wa hlwekise.

Sehatsetsi se ntsha takatso ya dijo, mme di tena di se di sa lwatsehe tjena ke hobane di se di na le leqhwa ka hare.

Ho nehelana mme wa kadima mme kamora nako e itseng, ba o hlalosetsa hore tlamehile o kgutlisetse tjhelete ya bona jwang mme e tlase e na le

Malome a ka sebedisa sehlahiswa sena se bitswang ka hore ke Blue Death, hobane se bolaya dikokwana mme hape a ka tshela letswai. Ha tshetse letswai kapo dijalong di thibela ntho tse ngata ho ka bolayang dijalo.

Nka tlisa kantoro hore bo nkgono ba rona mehleng ya kgale ne ba sa phele ka dijo tsa mabenkeleng hangata, poone ne ba kgona ho e silela yona hore ba kgone ho etsa phofo. Jwalew ka ha bo meroho ditamati kaofela ntho tse dijalo tse kaofela ne ba kgona hore ba di ntlafatse ba di je, mme le mmele ya bona ne e le hantle ho feta batho ba phelang hajwalo hoba hajwale tje o ka bona ehlile re na le batho be mmele ya bona e seng hantle, ke nahana e etsuwa kore ha ba sa dijo tse matlafetseng.

Kgotsong le kae? Tjhe ke phetse ke ne ke kopa le nhlalosetse haholwanyane ka thekiso ya dikgomo le hore nana boleng ba teng ekaba bo kaulwa jwang. Ke tla ke tleke tsebe hape le teng hore kgomo nka e hlokomela jwang hore e mphe boleng boo ke bo batlang mohlang ke e rekisang.

Tjhe e habedi potso enana hobane ka lehlakore le leng ke bona e le ntho e lokileng hore ba tle ba thole menyetla e beterenyana, hobane mahaeng menyetla ha e mengata mohlomong ya bo mesebetsi. Mme ditoropong mesebetsi e batla be mengata and-e le moputso wa teng o batla o kgotsofatsa, ho na le bo mesebetsi ya mahaeng eo o tla o sokola hobane difeme tse ngata ha diyo nthong mahaeng. Mahaeng hangata ke bo dipolasi feela jwale ke bona e le kakanyo e ntle ya hore motho a phele toropong, tjhakoreng le leng ke hore nana motho ha phela toropong, ke hore a ska siya morao kwanana tshwantse a na ye a lo sheba, le hape a ka invest-a ho na mahaeng moo mohlomong a reka mehlape kapo a jala dijalo ho na lapeng mono ka tjhelete a e tholang kwa toropong.

Tjhe ha se buwa bonneteng ha ke so ka kukwa ho thwe ho na le kore semela se ka bang le ditjhefu, tje e tla be ke mafosi kannete.

Ko hobane jo tse tse ba di jang polasing di matlafetse haholo mme ba di thola santsane di le fresh, ho sebeditswa bitso le le ho thweng ke di organic foods.